Iy'nhlelo zokudlala zakwi-inthanethi zingaba nomthelela omuhle kubafundi ngoba abafundi sebezozwana, bazokhanda ubungani through igeyimu le abasuke beyidlala bonke. Sebezokwazi nanokuthi baqhudelane kube naleyo nto yokuthi uyangihlula la kwigeyimu mina ngizokuhlula kwinto ewukuthi, mhlampe esifundweni thizeni leso umfundi esisuke simhlula. Kuzokwenza ukuthi kugqugquzeleke nokufunda ngoba akusiko ukuthi bazogcina bekhuluma ngegeyimu kuphela, bazokhuluma nangezinye izinto eziphathelene nemfundo.

Izifundo ey'fana nokuthi abantu bangacwasani ngokohlanga noma ngabe okwe-gender noma ubuzwe. Sabantu, siyafana futhi siyalingana, singacwasani noma ngabe kuthiwa omunye umuntu umbona emhlophe kunawe, umbona ehlwempu, umbona ehlupheka. Kunalokhu kumele silekelelane, sibambisane, sibumbene, siphakamisane ukuze sonke siphumelele. Singayikhohlwa nenhlonipho, ibalulekile. Omdala ahloniphe omncane, omncane ahloniphe omdala ukuze khona sizoya phambili ngothando nangokwazana nokwazisana.

Ezomdlalo zinomthelela omuhle kakhulu empilweni yengqondo kubantwana abasha ngoba ngenkathi begijima laphayana, umzimba uhlala u-healthy, amafutha ababinawo, abakhuluphali futhi nomqondo uyathola i-blood circulation efanele engabe iyayithola, okwenza ukuthi nje nokucabanga, mawucabanga, ucabange kusabalale, usheshe ucabange, uhlale nje u-active ngoba wena uyagijima. Ngenkathi ukugijima njena noma ukuzivocavoca kwezemidlalo kufana nokuthi nje uzivocavoca nje umzimba wakho uzohlala u-healthy.

Ukuzivocavoca ingqondo kuyisiza ngokuthi umzimba wakho uhlale u-fresh, usuke ungena stress-i manje kuyakwazi ukuthi ucabanga, ucabange kangconywana kunomuntu osuke engcindezelekile ephasi kwengcindezi i-stress-i. Kuyasiza futhi, kuyasiza nanokuthi kwehlike ukugula okuba khona emzimbeni. I-blood circulation yakho iba-right, nengqondo-ke lapho iba-right, ikwazi ukucabanga kangcono, ikwazi ukuthatha kangcono uma ngave ufunda nje.

Ngingathanda ukuthi ngibone imidlalo efana nenethibholi, isokha ibhola lezinyawo, ivolibholi, i-table tennis. Futhi nje ukuthi ikhansela lifake imidlalo endaweni kungasiza nje nokuqoqa intsha le esigcwele emigwaqeni ilibala nangezidakamizwa.

Izikole kungamele zifake uhlelo elifana nokuthi umfundi nomfundi kumele kube khona azokwenza esikoleni. Uma kuwukuthi akenzi lutho esikoleni ikakhulukazi nje okuyimidlalo, lowo mfundi angeke aze akhone ukwenza izinto ey'jabulisayo, ey'fana nokuthi aswenke esikoleni, aphume ama-trips uma ngave kuphunyiwe esikoleni, ukuze khona wonke umfundi azogqugquzeleka ukuthi angene emdlalweni ngoba imidlalo ibalulekile.